Ngokweyam imbono amaxabiso weenkonzo ze-e-hailing afanelekile kuba ezi nkonzo ziyokuthatha apho usuka khona zikubee apho uya khona ungakhange umane usehlika uphinde ukhwele. Zikuthatha endlini zikubeke apho uya khona ngqo yaye uziva ukhuselekile ngoba ubashushu emotweni yaye umqhubi unayo indlela ayijongileyo ahamba ngayo ekhuselekileyo eyenzela ukuba xa uhamba ngale nqwelo ufike uphephile.

Ixesha endandihambe ngalo nge-e-hailing okanye uBolt ndandisuka kwinqwelomoya ndisingise ekhaya. Ndayiqasha imoto kaBolt, yandithatha kwisikhululo seenqwelomoya yaze yahamba nam kakuhle futhi ndaziva ndikhuselekile nemithwalo yam ikhuselekile yayo yazokundibeka phambi kwendlu endihlala kuyo ndikhuselekile. Umqhubi wehlika wayeka ukuqhuba wehlika emotweni waza kundincedisa ukuthutha iimpahla okanye imithwalo endandiyiphethe.

Ukuqala kwam ukukhwela inqwelomoya, ndandinemincili ndivuya kakhulu kuba yayiyinto endingazange ndiyicinge ukuba ndingaze ndiyenze. Ndandisiya kubona isithandwa sam kwelaseGoli saze isithandwa sam sandiqashela inqwelomoya. Ndandoonwabe ngeyona ndlela, ndayokufika kwisithandwa sam, intliziyo yam. Kwathi ke xa kufuneka ndibuyele ekhaya isithandwa sam saphinda sandithengela lokuba ndibuyele ekhaya kwangenqwelomoya ndandonwabe .

Ndicinga elokishini kukuba . Kuba impilo ephilw edolophini ayifani nempilo ephilwa ngabantu abahlala elokishini yaye baye babone nasezindabeni xana kusitsha amatyotyombe okanye xana kusenzeka izinto ematyotyombeni, bafune ukuba xa befika eMzantsi Afrika ezi zinto ngokunokwabo.

Ukusetyenziswa koololiwe kunceda ukuthutha izinto ngendlela ekhuselekileyo yaye izinto zakho azizokulinganiselwa, azizoba nomlinganiselo xana zihamba ngololiwe. Kuba lula ke ukuhamba kwempahla okanye izinto ngololiwe ngoba ungathutha kangangoko ufuna ngololiwe zihambe ke ziguguthee ziye apho uthe uloliwe azibeke khona. Yaye uloliwe ufumaneka ufikeleleka kwicala lezemali. Loo nto ke inceda ukuba abahlali bakwazi ukuba nemali esalayo eshiyekayo empokothweni.